Emva kwexesha ukhangela umsebenzi edolophini kwaye ungade ufumaneke, ngoku ugqibe kwelokuba ubuyele ezilalini uziphilise ngalaa mhlaba wakho umkhulu ophaya kwicandelo lezolimo, agricultural sector. Khawusixelele ngezicwangciso, plans onazo zokuphumza oku.

Masithi unesivuno esikhulu sombona, khawusicacisele ukuba uza kusigcina njani ukuze singaboli.

Khawusixelele ukuba aluncedo njani kuqoqosho lweli amaphulo wezolimo aqhutywa nguRhulumente.

Ii-drones ziza kunceda abafuyi nabalimi ngokuba bazawukwazi ukubona imfuyo yabo xa , xa isendle isitya yaye bazawukwazi ukubona izityalo zabo. Ukhuseleko lwezityalo zabo luzawuza kuqala yaye bazawukwazi okulungele izityalo zabo nokuba baphi na, nanini na, ngaphandle kokuba bahambe baye bona.

Ukuze ukwazi ukugcina ibisi lakho ixesha elide lingaboli kumele ulifake kwisikhenkcezisi okanye ulibeke endaweni engenalanga elingenayo ngqo.

Imicelimngeni ekhoyo xa ungumfuyi weenkomo kukuba idiphu uRhulumente akasazixhasi iindawo ezinintsi ngokumane kudiphwa iinkomo. Noba ungumfama uyazithengela awakho amayeza usokola idiphu ngoba awunayo indawo apho ungayigalela khona. Ngoba yona iyathengiswa kwiivenkile ezithengisa amayeza emfuyo kodwa uye udinge indawo ezawuba namanzi apho uzayigalela khona le chemical idiphayo ze ufake iinkomo. So umcelimngeni ngulowo wediphu, ezinye izinto ezifana nokutofa nokuseza zilula zona.

Ingalukhulisa uqoqosho ngoba umfama ngamnye uzawuba nabantu abaqashayo nokuba bathathu, bane, bahlanu kuxhomekeke kwi-hectare okanye kwimfuyo yakhe. Uba ngumfama olimayo, uba ngumfama wemfuyo uza kuqasha abantu bamncedise ukwenza ukutya okanye ukunakekela imfuyo yakhe. Nto leyo iza kubangela uba intswelangqesho ihle ngoba uzoba nabantu abaqashileyo. Iphinde, ukunyusa ukutya okukhoyo ngoba naye uzobe evelisa okwakhe ukutya ethengisela abantu abalelo nani lilinganwa yintsimi yakhe okanye ihekthara yakhe okanye imfuyo yakhe.

Okubalulekileyo, umakhulu makawathengise amaqanda athengisele abantu abafuna ukuwathenga, bawasebenzise ngokuwatya okanye abafuna ukufukamisa iinkukhu zabo kuloo maqanda. Naye azame ukunyusa inani lamaqanda awafaka kwinkukhu nganye xa ifukama ukuze akwazi nokuthengisa iinkukhu, ngoba imali yenkukhu inintsi kuneyeqanda, ukwenzela iinkukhu zakhe zibe namantshontsho amanintsi. Azame ukunyusa inani alifakayo, inkukhu nganye ayifukamise namaqanda amanintsi. Kodwa angabi manintsi kakhulu ngapha komlinganiselo ngoba azawubola, inkukhu ayizukwazi ukuhlala phezu kwawo onke. Athengisele abantu bokuhlala amaqanda ukuze abe nemali.

Into endingayenza kukucheba iigusha zam ndawugqiba ndithengise uboya bazo ukuze loo mali yoboya indincedise ekunakekeleni zona ezo gusha.

Xa ndifuna ukuba ngumfama izinto endizawuzidinga yindawo endiza kwenzela kuyo ifama yam, endizawuqala kuyo ifama yam. Uba ndizawuba ngumfama weegusha kuza kufuneka ndibe apho ndiza kuzigcina khona iigusha zam zihlale khona, nendawo eziza kutyela kuyo enengca eyaneleyo yaye nengca, nendawo endizawukwazi ukuzityalela eyazo. Ndityale irhasi ukuze ndizondle ngerhasi, ngamanye amaxesha ndimane ndiyozithengela ukutya kwivenkile ethengisa ukutya kwemfuyo. Indawo enkulu evulekileyo eza kuhlala iigusha nezawumane ndizifakela kuyo amanzi. Ne-source yamanzi, indawo eza kundinika amanzi ndikwazi uhoya iigusha zam, noba lidam okanye .

Isizathu sokuba ndithathe imifuno ebantwini kumafama asezilalini kungokuba ndifuna ukuwaxhasa akwazi ukwanda iifama zawo, banyukele babe kwizinga eliphezulu yaye bakwazi ukuqasha abantu abaninzi. Ngaloo ndlela ndandisa amathuba engqesho ndiphinde nam ndiyonga njengomphathi. Ngoba ukutya okuthengwa kumafama asezilalini akubizi njengokutya okuthengwa kumafama asephume izandla, ngoba wona ixabiso labo liyabiza. Yaye ukutya okuphuma kumafama asezilalini kufreshi kusuka phantsi komhlaba, akukhutshwanga kudala kwahamba endleleni ixesha elide kuba kusiziswa eShoprite, oku kukufitshane ebantwini.

Uxhela inkomo yakho uyisike ibe ziipisi, uyisike iipisi ezo zibe ncinci kakhulu, uzithathe uzibeke uzoneke elangeni okanye endaweni eyomileyo zibethwe ngumoya. Umane uzikhupha, umane uzifaka endlini uzibethisa ngomoya, umane uzikhupha. Ufake izipayisi zakho okanye ityuwa ngeli xesha isemanzi inyama ungekayoneki, ithi uyoneka ibe sowuyifakile ityuwa nezipayisi ukuze ibe nalaa ncasa. Umane uyoneka elangeni izawude yome iqine.

Imivuzo yabasebenzi kumele ibe kwimali. Imali endiyenzayo ngonyaka makube yimali endingakwazi ukubhatala abasebenzi bam iminyaka , kwiminyaka eyi-five ezayo, ukwenzela ukuba kunyaka olandelayo ndiye ndanengxaki ndikwazi ukuthatha imali yonyaka ophelileyo ndibhatale ngayo abasebenzi. Ingeniso nengeniso endiyenzayo ngonyaka mayithi xa ndiyibala ndibone ingandithwala ekubhataleni abasebenzi bam kwiminyaka emihlanu ezayo. Loo nto iya kunceda ukuba kuthi noba kwenzekile ishishini alahamba kakuhle ndikwazi ukubarholisa ngendlela eyiyo kuba ndizawube ndithatha kwimali yonyaka odlulileyo.

Kubalulekile ukwazi iindleko zokuthutha ukutya ukwenzela imali endizayibiza xa , amaxabiso wam endiza kuwabiza ezintweni endizithengisayo ndiyibale laa mali ndiyichitha endleleni ukuze ndikwazi ukuba nengeniso.

Ndicinga ukuba uRhulumente akabaniki izixhobo zokuqala zokuqalisa ulimo abantu ngoba abantu badinga ukuxhaswa. URhulumente makazame ukunceda abantu abangasebenziyo abanike izixhobo zokuqalisa, emva koko ayekele kubo benze umsebenzi. Yena abeke into, umyinge omawufikwe ngumntu ukwenzela if mntu akafikanga kuloo myinge ubekwe nguRhulumente, kunyaka ozayo uRhulumente angamxhasi axhase abo bakwazileyo ukufikelela kwisivumelwano esasithethiwe ukuba umntu kumele afike kuso. Ukuba mhlawumbi isivuno sakho kuthiwa ze sibenga ngonyaka ze wena awafika, kunyaka ozayo uyadendwa elistini kufakwa abanye abantu. Loo nto iyawukwenza amafama azimisele kuba uRhulumente uzawube ewaxhasile, awazuthi awazukwazi ukuqala ushishino, zonke izixhobo bazawuzifumana kuRhulumente.